Banana ka tlwaelo ke bathong ba etsang mesebetsi ya malapeng jwalo ka ho hlwekisa, ho pheha, ho hlatswa washene, jwalo jwalo. Jwale nako e ngata banana ba e qeta ba le malapeng ba etsa mesebetsi e ba tshwanelang ho e etsa. Ha se hangata o ka fumana banana ba le seterateng, moo ho ka thweng ba ka kenywa dihlopheng tse itseng, ba thuswa hore ba tlohe diseterateng.

Batjha, hore ba be le bokgoni ba hore e ka ba baetapele dibakeng dife kapa difeng, ba lokela ho mamela, ba lokela hore ba ananele dintlha tsa batho, ba ananele le batho ba seke ba rata hore dintlha tsa bona e be tsona tse dulang di le ka pele ka dinako tsohle. Ho hodisa bokgoni bona ke hore batjha ba ye dikolong ho ya fumana thuto kapa lesedi tsebong ya ho ba baetapele ka botlalo.

Motseng oo ke dulang ho ona sebaka sa ho ikwetlisa. Re lefa kapa re sa lefe ha seyo, empa nna ke bona e se ntho e ntle eo. Batho ba mmuso ho ya ka pono ya ka, ke bona ba lokela ho ka re thusa hore motseng wa rona re be le sebaka sa ho ikwetlisa mme re seke ra patala. Ka ha motseng wa ka, bongata ba batjha haba sebetse, empa ho ikwetlisa ke ntho e ntle ka ha mme ya rona e tla dula e le boemong bo botle ka dinako tsohle le dikelello tsa rona di tla nahana tjhatsi.

Ke dumela hore di-DJ tsa makeisheneng ha di fuwe menyetla hobane ha di tsebisahale di tsebisahala fela makeisheneng moo mo ba dulang teng. Empa ke dumela hore mmuso o ka kgona ho ba thusa hore ba tsebisahale dibakeng tse ding. Ba be ba kgone ho fumana menyetla ya ho bapala di-venue-ng tse ding mohlala, ba ka phatlalatswa di-radio-ng ke mmuso di-radio-ng tsa mmuso jwalo ka radio tsa metseng. Ba boele hape ba phatlalatswe di-poster-eng tsa mmuso, di-poster-eng tsa government hore ba fumane menyetla eo.

Ha o ne ho ka kgonahala, ke ne ke ka rata ho bapala dipapadi tse tshwanang le tenese le ho tola hobane ke dipapadi tseo ke di ratang haholo. Empa motseng oo ke dulang ho ona ha diyo ebile menyetla ya tsona ha eyo, hore ke ka leka ho di bapala ho ho tla batleha hore ke ye metseng e kang ditoropong, hole le hae moo menyetla e leng teng.

Dipapadi di bohlokwa haholo hobane di matlafatsa mmele, di boloka kelello, di etsa hore e dule e le tjhatsi ka dinako tsohle mme e nahana hantle. Dipapadi di ka boloka kapa tsa tshireletsa batjha dinthong tse ngata tsa seterateng, di ka ba phemisa botlokotsebe ba seterateng ka ha nako e ngata ba ka ifumana, ba e qeta ba le dipapading hobane tsona di bohlokwa ebile di a hohela.

Metheo e metle ya ho aha le ho baballa setswalle ke ho lakalletsana botle, ke ho tshepeha, ke ho rutana tsela e ntle ya bophelo le ho bontshana diphoso ka mehla. Mme re se tswane tlase ebile re se buisane, re se re se buisane hampe bathong kapa hona re se ke ra jellana mona.